Magoza lama u faneleke ku ma teka loko u nga tsakangi hi mahanyele ya muchayeri kumbe chayelelo ra yena. Xa masungulo u fane u ya vulavurisana na vathori va yena ku ri va kota ku ngetela.

Bazi ra riendzo rifanele ri va ri tshama ri ri na munhu loyi a ri hlayisaka mikarhi hinkwayo, ku lavisisa leswaku bazi leriwani a ri na swihoxo a ri nge nghenisi vanhu lava nga ta va va ri endzeni ka rona ekhombyeni naa, naswona ri fanele ri tshama ri va ri hlayisekile hi mikarhi hinkwayo, ku kotisa leswaku bazi leriwani ri kota ku ya eka rendzo leri ri ya ku ka rona ri tlhela ri vuya ra ha hlayisekile ri nga nghenisanga vanhu ekhombyeni, kumbe ku onhaka ka bazi leriwani na muchayeri wa rona u fanele a va a hlayisekile a ri hlayisa bazi leri a ri chayela hi ndlela leyi lulameke.

Mhaka leyi yo hakela ti-toll gate tanihi muchayeri a yi ni khomi kahle hikuva hi minkarhi ya busy ngopfu hi minkarhi ya tiholodeyi ku va na tinghozi ngopfu hikuva patu leri ku nga na ti-toll gate ku va ku tele ngopfu vanhu va ha yimele ku hakela ku hundzela emahlweni kambe leswi swi faneleke ku endliwa a va mfumo wu fane wu tumbuluxa ndlela yo munhu a hakela kan'we ndlela ku a kota ku famba laha ndleleni hayi swa ku a yima ndhawu leyi a hakela a hundzela mahlweni a hakela leswi swi vangaka ngopfu traffic laha mapatweni na tinghozi na ku vanhu vo tala a va hlayiseki va ha yime tilayini ta ti-toll gate.

Mhaka yo yiviwa ka ti-cable ta laha swiporweni a yi ni khomi kahle naswona i mhaka yo biha swinene hikuva, vanhu lava va yivaka ti-cable leti a vo yivela ku ya endla swilo swa nkoka naswona va endla ku ri switimela leswi swi endliwaka hi government ku ri swi ta posa tinhundzu tindhawini to karhi kumbe ku va ndlela yo transport-o yi va yi nga ha koti ku endleka hikokwalaho ko va fanele ku tlhela va hoxa ti-cable tin'wana leti vanhu va ti yivaka naswona swi hunguta ndlela ya transport laha South Africa hikuva vanhu vo tala va tolovele switimela leswi swi tirhisaka tintambu leti.

Van'wani va lomba mimovha ku tsakisa maxaka ya vona, van'wani va lomba mimovha ku endla leswi swi nga ta va pfuna kumbe swilo swa nkoka ngopfu hikuva vanhu va va va nga ri na timovha a va koti ku fikelela tindhawini to karhi, kambe loko va lombe mimovha a va kota ku fikelela etindhawini teleto va endla leswi va fanelaku swi endla swo fana no loko munhu aya a tirha ndhawu leyi a nga yi tiviki loko a ri na movha wa kota ku tirhisa GPS, a fika laha a faneleka ku tirha kona kambe loko a nga ri na movha a nge koti ku fikelela minkarhi hinkwayo mi tindhawu tin'wani ti-taxi a ti kona hi ku olova.

Un'wana na un'wana loyi a chayelaka emapatwini u fanele ku landzelela milawu a endla hi leswi milawu ya patu yi lavaka ha kona a nga chayeli hi ku ya hi ku rhandza ka yena, ku endlela lava va chayelaka va va va hlayisekini na yena a va a hlayisekile hi nkarhi walowo.

Halala nkarhi lowu a wu yimeriwini wu fikile, hi mi tivisa hi xinavetiso xo fambisa xihahampfhuka lexi xi lavaka vanhu lava nga na ntokoto wo fambisa swihahampfhuka naswona va nga na maphepha ya le nawini ku fambisa swihahampfhuka lexi, munhu un'wana na un'wana u fanele ku apulayela kumbe ku tisa maphepha lama ya fanelaka etihofisini ta hina hi nkarhi wo fana na awara ya nkombo nimixo ku fika awara ya tsevu nimadyambu, naswona munhu un'wana na un'wana u amukelekile ku apulayela wa malembe ya eighteen ku fika malembe ya thirty five.

Ri na nkoka hikuva movha ya wena yi fanele yi va yi hlayisekile ku va u yi chayela emagondzweni yi nga vi na swiphiqo, swirhalanganyi kumbe swilo leswi swi nga ta endla movha lowu ku fikisa enghozini, naswona movha wu fanele wu ri hi ndlela ya kahle, xiyimo xi ri kahle ku ri wu kota ku chayela kahle.

Thekisi rin'wana na rin'wana ri fanele ku layicha vanhu lava va fanelaka ethekisini ku nga vi na nhlayo ya le henhla vanhu va nga ha koti ku hefemula kumbe va nga hlayiseki, ku endlela leswaku munhu un'wana na un'wana loyi a va ka a ri ethekisini a tshama hansi a hlayiseka kahle masiku hinkwawo.

Fanele ku va u ri na license yo kota ku chayela, u ri na mali ya deposit-i naswona movha u fanele ku yi fambisa ti-kilometer leti va nga ku pimela tona, a wu fanelanga ku hundzisa movha wu fanele wu vuya wu hlayisekini leswi u nga wu tekisa xiswona a wu fanelanga wu va wu khwayekile kumbe ku onhaka swin'wana.

Ku ri lava vo kambela kumbe matrafiki va fanele ku va patwini rin'wana na rin'wana ku langutisa loko vanhu va chayela hi ndlela leyinene hikuva vanhu a va chayeli kahle van'wani, va n'wi va fambisa timovha ti nga ri eminawini leswi swi hetelelaka swi vangaka e tinghozi emapatwini.

E ni nga n'wi kucetela leswaku a kuma xihahampfhukaphatsa leswaku swi ta olovisa swilo na ku n'wi kombisa hi ndlela leyi swi olovisaka swilo hi xiswona, naswona swi nga ta endla leswaku swilo swi famba hi ndlela leyi swi fanelaka swi famba hi yona ekhampanini ya hina masiku hinkwawo.

Ma pfuneka hi ndlela leyo va kota ku ya xavisela laha tibazi ti yimaka kona, ku ri vakhandziyi va kota ku xava kumbe lava va nga yimela tibazi va kota ku xava bindzu ra vona ri ya emahlweni.

hileswaku eswibedhlele swin'wani tiambulense a ti talanga, u kuma ku ri yin'we kumbe timbirhi naswona i fanele ti ntirha tindhawu ta ku tala hi nkarhi wun'we leswi endlaku leswaku loko u fowunela swibedhlele u lava ambulense u nga yi kumi hi ku olova.

Mhaka leyi tax leyi yo fambisa tinhundzu hi swikepe yi kurisa ikhonomi ngopfu hikuva tinhundzu ti tshama ti posiwa minkarhi hinkwayo, leti ti taku laha tikweni ra hina na leti ti humaka minkarhi hinkwayo ti kurisa ikhonomi hikuva tinhundzu leti ti posiwaka ti va ti hakela ti-tax-i ta le henhle ngopfu.